Kungaba uhlelo lokukhulisa intsha ngendlela efanele nokuba iqoqeke emphakathini kulwisane nobugebengu. Lokho ngingakwenza ngokuba kube nohlelo lokuhlangana njalo ngesonto kungaba mhlampe yizinsuku ezintathu noma ezimbili lapho kuhlangana khona intsha nabantu abadala basendaweni okufundiswa khona kuyalwa, kugqugquzelwa khona intsha ebese kuba nemiklomelo etholakalayo njalo ngenyanga yokuziphatha kahle kwentsha eyobe kuqokwa khona abaziphathe kahle ngendlela enkulu. Bese kugqugquzelwa nabanye ukuba nabo esabo isikhathi siyofika sokuba beklomeliswe.

Bengingeke bejabule abafowethu bebuka umdlalo webhola wezinyawo, obukade uqoshwa ngalesi sikhathi bewubuka udlalwa phesheya le kwelase melika. Lokhu bakujabulele kakhulu njengoba bebengakwazi ukufinyelela khona. Kodwa umabonakude ubenze bazizwa ngathi nabo bakhona lapho e-stadium.

Izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa i-data eliningi kungaba u-Youtube, u-TikTok-i, u-Facebook-i, u-Instagram, u-Spotify, kanye nezinye eziningi njengoba lezi zinhlelo kuyizona ezisebenzisa kakhulu i-data ngenxa yokuba abantu abazisebenzisayo baqopha ngalo i-data ukuze besenzele ama-video esikwazi ukuwabukela.

Sathelayithi akhona i-direct to home no-direct broadcast, okuyiwona adume kakhulu. Ebese amamuvi okuyiwona ahamba phambili, amamuvi ahlekisayo, amamuvi athusayo kanye namamuvi othando.

Njengoba bebaningi abantu abanezimoto ezahlukahlukene zokukhubazeka, okusho ukuthi nabo bangabantu abayikhokhelayo intela. Kubalulekile ukuba nabo bebalwe ukube lezi zindlela lezi zomabonakude noma zoku-inthatheneka zibafake nabo bengasali ngaphandle ngoba isizwe sethu sinobuntu nokubambisana.

Ungenza amalungiselelo njengoba uwenze isiqiniseko sokuba abasebenzi bakho sebewenzile ama-playlist-i aheha uhlobo lwabantu abalalela isiteshi sakho, ebese uwenza nama-Live ukuze abantu bezobona ngoba abanye bathanda ukubona ebese beyaheheka. Ebese uwenza ucwaningo lokuba abantu obalalelisayo bawuhlobo olunjani, abantu abasesigabeni esinjani sempilo.

Kubalulekile ukwazi izinto ey'thandwa abalaleli bakho ukuba abantu laba abalalela esiteshu senu bawuhlobo lini labantu, ukuze ukwazi ukuba mhlampe abantu abasebasha uma ngabe kungabantu abasebasha bagcwala kakhulu ezintweni ezinkundleni zokuxhumana nakhe amavidiyo ngesikhathi nisakaza kube namavidiyo enenza kuwona olayivu, ebese niyabaphosta nibaphanyeke ezinkundleni zokuxhumana. Uma ngabe kungabantu abadala, niyazi ukuba abantu abadala abangeni kakhulu ezinkundleni zokuxhumana nibaheha ngesimo sokuba nikhulume ngezinto ezithinta.

Ikusasa lama-satellite TV lisezingeni eliphezulu kakhulu njengoba kusabukeka ukuba likhule kakhulu njengoba abantu abaningi sebekhetha ukuzibukela kuwona abasabuki. kule-satellite TV ejwayelekile sekusele ingcosana, njengoba bona besilethela amamuvi aseqopheleni eliphezulu futhi bahlele nokuba bekwazi ukufaka nezemidlalo kuwa ma-satellite TV. Okusho ukuthi bazobe sebe qhudelana naloluhlelo oludala lama-satellite TV.

Kungakuhle uma engazifaka ezindaweni zasemakhaya ngoba abantu basemakhaya abathuthukisekile kakhulu ngezinto ezingafundisa intsha ezingaba wusizo nasezikoleni. Kungakuhle-ke ukuba lowo ma-Wi-Fi awafake emakhaya ukhuze abantwana bezokwazi ukuwenza umsebenzi wesikole ngaphandle kokudinga imali yokuthenga ama-data. Nalaba abadinga umsebenzi bekwazi ukuhlala bexhumekile ukuze bethole imisebenzi bekwazi nokuthola ama-email.